Ku va va ya swibedhlele ni nga ku ri leswi swi olovaku ku madokodela va fika va va inana kusuka kwalano va vuya emakaya kambe le ntshaveni va va va ri kwale va tshama nkarhi wo leha laha swi nga tekaku mavhiki yo ringana manharhu ku ya ka mune ene van'wani va ya va ri na mavabyi yo karhi ene le va va va nga ri ku tekeni ka mimirhi ya vona mo tala vana va karhi va mavabyi vabyi ya ku hlaya a va koti ku vona vaongori loko va ri le ku fikela ku fikela nkarhi wa ku va vuya emakaya se swa xintu swona a swi fani na swa xibedhlele.

Ku ya hi ndhavuko mintirho ya vavasati emindyangwini i ku va va sweka ku hlantswa na ku va va basisa muti kurisa na swivongo.

Ni nga hlawula leswaku swixibedhlele hikuva swibedhlele va ta fika va n'wu kambela naswona va loko va hetini ku ku n'wu pfuna u ta tlhela a vuya a kaya ku ta ni a va va va karhi va ta va ta n'wu kambela kumbe a va a karhi a ya eswibedhlele ku ya a ya kamberiwa timbanga ku wa hola naswona va va va karhi va n'wu nyika leswiku a swi tirhisa ku tota timbanga leswaku a hatlisa a hola a va a va kahle a vuyelela ka vuyela hi nkarhi lowu nga hetiseki mbilu.

Vaakatiko va tsakile swinene hikuva va va hete matiku masiku yo hlaya va nga voni kumbe mavhiki yo hlaya va nga va voni ku va ku ri ntsako lowukulu swinene leswaku a va ha ri vana kumbe vafana se i vavanuna i vanhu lava va nga dyondza milawu na swo tala ku va ku ri na ku cinca ko tala swinene vatswari va va vatsakini na vaakatiko.

Van'wani vanhu swi i ku swi kombisa leswaku i ku pfunana ivi hi kota ku humelela hi ku hikwalaho ka ku va hi pfune hi van'wani vamakwerhu hi kota ku fikelela tindhawini to karhi kumbe hi kota ku fikelela swilo swo karhi hi ku va hi pfune hi vamakwerhu ku nga va ku ri tindlela to hambanahambana ku ngo va ta mali ku nga va tindlela ta tidyondzo ku nga va tindlela tivan'wani vanhu.

Swi na nkoka swinene ku va munhu a khuvuriwa leswi swi kombaka ku i cinca tindlela ta yena ta khale a teka tindlela letintshwa ku va khuvuriwa i tshika leswi a hanya swo khale se a hanya hi ritu ra xikwembu i va a hlantswiwa swidyoho swa yehe leswi swi vulaku ku i tswariwe nakambe ka tindlela letintshwa tindlela ta xikwembu laha fambaku hi ndlela ya hosi endlaku a fambaku a a landzelelaku milawu ya xikwembu swilo swa yena hinkwaswo u endla swa xikwembu a nga endli tindlela ta kale laha va ku ku khongela swinene evuton'wini bya yena.

Swakudya swa xintu i i tihove i i kwembe swakudya leswiwa a swi hluphi kwembe ri lava kwembe na mugayunyana wuntsongo na chukele tihove hi to ti talaku timanga kumbe tindluwa tibhoncisi ku sweka tona a hi swilo leswi swi hluphaku swinene dya swa ndhavuko.

A ni ta hlawula swa kumbe swa ndhavuko wa Xixhosa timpahla leti ta ndhavuko leti malapi ya kona ya nga saseka swinene ya sasekini swinene ene ko tala fashion ya vona yi va ku ri leyi nga saseka swinene hi swona ni swi vonaku ku ni nga hlawuli na swona na ririmi ra vona i vanhu lava nga ti chaveki ka ndhavuko wa vona.

Ni vona swi tsakisa eka kaya leri ku nga na vanhu vatsongo loko mi nga talanga a mi tali ku holova kumbe ku lwa ni vona nga ku lava va va ku va ri ka kaya leri va nga tala swinene va tala ku va va holova va nga tala ku va va nga voni hi tihlo rin'we nkarhi wun'wani un'wana a veke xin'wana xa n'wanchumu .

Vanhu lava va va nga le ku rileni va va ambale swiambalo lava nga le ku rileni kumbe lava nga humelela hi makhombo va va mbale swiambalo leswi swi kombisaku ku va humelela hi khombo kumbe va lahlekele hi maxaka na vanghana kuna nkarhi lowu swi nga vekeriwa wo swi nga pimeriwa ku munhu i ta swi ambala kusuka siku rero ku ya fikela siku ro karhi kutani loko siku leriya ri fikini u ta hluvula swiambalo leswiya a basisiwa kutani loko a basisiwa makhombo lama wa pfumeleriwa ku endla mighingiriko hinkwayo kusuka kwalano a nga ha ri na swipimelo.

Ku tshama eka tiko leri ri nga na vanhu vo hambanahambana swa dyondzisa swinene ku dyondza vanhu va ri mbewu ya ku hambanahambana va tinxaka ta ku hambanahambana va marimi ya ku hambanahambana swi endla leswaku munhu a dyondza na tindzimi to hlaya swinene a nga heteleli a tive ririmi rin'we kumbe mambirhi kambe a va a kota ku dyondza marimi mo tala na ku tiva maxaka minxaka ya vanhu hi ku hambanahambana ka yona.

ya swi na nkoka swinene ku ku dyondza ndhavuko wa van'wani ku tiva ku ku ndhavuko wa vona wu njhani wu suka kwini swi na nkoka ni va ni karhi ni nga lahli ndhavuko wa mina naswona e na ku mbala e timpahla ta ndhavuko wun'wana naswona swi na nkoka i ku i ku kombisa ku ku va munhu a rhandza vanhu na ndhavuko wa van'wani na ku tsakela ku dyondza kumbe ku tiva hi vuenti hi ndhavuko wa van'wani vanhu ku nga ri wa mina ntsena.

munghana swi na nkoka swinene leswaku mi dyondza na ndhavuko wa van'wana ku nga ri ndhavuko wa hina ntsena swi na nkoka swinene ku hi dyondza na hi ndhavuko wun'wani swa hi pfuna swinene na ku va rhandza na ku va amukela na ku twisisa swinene leswaku va huma kwini ku ya kwini e swi na nkoka swinene leswaku hi dyondza hi ndhavuko wa van'wani vanhu ku nga ri na ndhavuko wa hina Matsonga ntsena.

N'wana wa jaha ndzi nga n'wi xavela xikipa hembe ya ya yele leyi nga endliwa hi nceka wa xintu kumbe wa Xitsonga kutani a kuma na bemuda ya kona leyi yi nga rhungiwa ku katsiwa na lapi lera ku fana na hembe ya yena leyi nga va ku yi rhungiwe hi nceka wa wa Xitsonga kutani a kuma na maphaxani ya kona na xibyobyana xa le nhlokweni lo wa ntombi a nga .

lebyi byi ambariwaka hi tin'anga ku va ku ri byo tshuka na byo basa hi xitalo ku byi va byi ri tano kumbe ku ri byo tshuka ntsena kumbe ku ri byo basa ntsena va va va mbale na miceka ya vona ya ya tin'anga ta xintu leyi va ku yi swiharhi swo hambanahambana ku nga va tinghala ku nga va swiharhi swa ku hambanahambana ka swona kutani ya nkhuvo yi va yi sasekini swinene ku va ku ri mi mihlovo yo hambanahambana ku ya hi ku match-isana na minceka ku nga va ya xitshopana ku nga va ya blue ku nga va ya green yi sasekile ku ya hi ku ya hi leswi va lava ku mbarisa swona siku rero swi fambelana na miceka ya kona.

Ku rhunga vuhlalu bya le nkolweni swi olovini swinene hi ku va munhu a lava ntambu ya yena ya kahle yo tiya kahle kutani a xava vuhlalu lebyi a byi rhandzaka mihlovo leyi a yi rhandzaka ya ku saseka ya ku vangama kutani a lava nayiti ya kahle kutani a yi a teka ntambu a yi hoxa la nayitini kutani a boha ntambu ya yena kahle kutani a teka vuhlalu a sunguna ku hoxa hi nayiti lani a karhi a fambisa a yisa le ntambu yi helelaku kona hi ku ya hi mihlovo leyi a yi tsakelaka ku yi va kona kutani a lava kunupu ya yena yo saseka loko a hete ku hoxa vuhlalu a rhungela kunupu kutani a kota ku vuhlalu bya yena a ta kota ku byi mbala no byi hluvula.

A ndzi ta n'wi hlamusela hi ndlela leyi macinelo ya xibelani ya olovile swinene ngopfungopfu loko u xi mbarini u karhi u dyondza ku cina u xi mbarini swa olova a ndzi ta n'wi kombelela kumbe ku n'wi lombela xona a xi mbala kutani ndzi n'wi komba leswaku u yisa nyonga hala a yi vuyisa a yi yisa hala kutani u ta vona xibelana xa yena xi karhi xi cina swinene swi tsakisa lava va va ku va n'wi hlalerini kutani ni n'wi komba na man'wani macinelo a va karhi a dyondza kusuka kwalani swi nga va kahle ngopfu.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va fanele ku mbala tinjhovo timphaxana na dzovo leri ra le nhlokweni tinjhovo hi tona mpahla ya ndhavuko ya xinuna eka Xitsonga.